Izikole kungaba okuhlangene nakho okubalulekile kubafundi. Kunikeza izinzuzo eziningi ezidlulela ngale kwesiteji. Ngokuhlanganyela emdlalweni wesikole, abafundi bangathuthukisa amakhono abalulekile njengokukhuluma esidlangalaleni, ukusebenzisana ngokubambisana nokuxazulula izinkinga. Bengakwazi futhi ukwakha ukuzethemba, banqobe ukwesaba, futhi bathuthukise umuzwa wokudala nokuziveza. Ukwengeza ukuba yingxenye yomdlalo wesikole kungathuthukisa umuzwa womphakathi nokuba yingxenye yabafundi. Yize kudingekile ukuthi bonke abafundi babambe iqhaza emdlalweni wesikole.

Banganikeza okubekwa okuvelele nokubonakala kubathengisi bendawo, njengezindawo eziphambili ngaphakathi kwenkundla yemicimbi noma izindawo ezinikelwe zokubonisa imikhiqizo yendawo. Ukwengeza, abahleli banganikeza ukwesekwa ngokumaketha nokupromotha okuhlanganisa ukukhangisa kwezinkundla, ezokuxhumana, nezici zohlelo lomcimbi. Bangakwazi futhi ukusebenzisa izindlela zokuhlukanisa amabhizinisi endawo nabaxhasi abakhulu bezinkampani. Njengokwenza uphawu oluhlukile noma izimpawu. Ngaphezu kwalokho, abahleli bangacabanga ukunikeza imihlangano yokucobelelana ngolwazi noma izikhathi zokuqeqesha ukuze basize amabhizinisi amancane alungiselele umcimbi futhi alisebenzise ngokugcwele ithuba.

Umdlalo wamakhadi engiwuthanda kakhulu ulo obizwa ngokuthiwa umakhu-ten. Umakhu-ten uyaye uhlanganise amakhadi aphambi kwakho. Amakhadi owathathayo kumele ahlanganise u-ten. Ebese uyawina Kanjalo, uma engawuhlanganisi u-ten uyandlula. Ebese uma uthola ikhadi elino-ten, uma sekubalwa seniqedile ekugcineni eliwu-ten libala kabili.

Saba neshwa sivakashele isikole obekumele sidlale naso kwashuba, kwasuka umsindo phakathi kukaSizwe nomdlali weqembu eliphikisayo. Neqembu sishaqekile futhi saphoxeka, kodwa sabona ukuthi uSizwe ungumdali oshisekayo futhi ngezinye izikhathi ovumela imizwa yakhe imulawule. Sibe nomhlangano wethimba sidingida lesi sigameko, uSizwe waxolisa eqenjini eliphikisayo. Umqeqeshi wethu uphinde wasebenza naye ukuthuthukisa amasu okulawula imizwa yakhe. Bekuyisifundo esibalulekile kithina sonke.

Ukufaka ama-eSports ezinhlelweni zezemidlalo zesikole kungaba yinzuzo njengoba kwandisa ukuzimbandakanya kwabafundi kanye nogqozi. Kuthuthukisa amakhono abalulekile afana nokusebenzisana, ukucabanga kwamasu, nokuxhumana futhi kukhuthaza intshisekelo ye-Stem. Ukwengeza i-eSports imbandakanya ngokwemvelo inike amathuba abantu bayo yonke iminyaka, ubulili, nezizinda, ukuze baqhudelane futhi baphumelele. Ngokuhlanganisa ama-eSports ezinhlelweni zesikole othisha banganikeza abafundi izindlela eziyingqayizivele nehehayo yokuthuthukisa amakhono abalulekile, ukwakha ukuzethemba nokuhlola izindlela zemisebenzi ezingaba khona.

Ukuzivocavoca kuyayisiza ingqondo ngoba uba nesikhathi sokuthi uzicabange wena wedwa. Iphinde futhi yenze umehluko egazini lakho, yelule amathambo ukuze igazi lihambe kahle emzimbeni. Lokho kusiza ukuthi ube nesikhathi sokucabanga ngaphandle kokuthi uphazamiseke abanye abantu.

Ukwenza umphakathi ubambe iqhaza kakhulu kwezemidlalo. Bengizokwenza izinhlelo ezahlukahlukene enkundleni yezemidlalo esezingeni eliphezulu eBhuqwa. Lokhu kuzombandakanya izinhlangano zezemidlalo zentsha, imiqhudelwano yomphakathi, imitholampilo yezemidlalo, nezinkundla zokucobelelana ngolwazi. Kanye nezinhlelo zezemidlalo eziguqaguqekayo kanye nezinketho zobulungu ezingabizi kakhulu ukuze kuqinisekiswe ukumbandakanywa nokufinyeleleka. Ukwengeza ngingasungula ubudlelwano nezinhlangano zendawo kanye namabhizinisi ukuze kuthuthukiswe izinhlelo nezinsiza zenkundla. Futhi nginikeze amathuba emfundo nokuzithuthukisa komuntu siqu ngezemidlalo.

Imidlalo ku-inthanethi ingakuthuthukisa ukulungela umsebenzi ezimbonini ezifana ne-IT, idizayini yemidlalo, nokumaketha kwedijithali. Amageyimu athuthukisa amakhono abalulekile, njengokuxazulula izinkinga, ukucabanga okujulile, ukusebenzisana ngokubambisana, nokuxhumana. Ukwengeza amageyimu ku-inthanethi adalula abadlali ngobuchwepheshe, abasafufusa, imiklamo emisha namasu okumaketha okudijithali. Ukuhlinzeka ngolwazi olusebenzayo kanye nokuqonda kule mikhakha.